Kuyashaqa kakhulu ukudlula kwelunga lomndeni futhi ekakhulukazi uma ningalindele, ningaplananga. Kungekho ngisho nama-funeral cover.

Uku-understand-a i-over graft ukuthi isebenza kanjani nokuthi imaphi ama-charges ozowathola uma kuphela unyaka.

Kubalulekile ukuthola ulwazi ngaphambi kokuthi ufake isicelo.

Azingithinti kahle neze, ukudumala nokukhathazeka okukhulu.

I-UIF kubalulekile ngoba uma uxoshiwe emsebenzini uyakwazi ukuyi-aplayela.

Kumele kube namabhange ngoba ubugebengu bukhulu.

Kuwumqondo wokulondeka wezimali ngekusasa lomndeni.

Izeluleko ezibalulekile.

Umshwalense ubalulekile kakhulu.

Kubalulekile ukufundisisa yonke into kumshwarensi before usayine.

Umdlandla wangempela nokubonga ezweni kubalulekile.

Kumele uthole ulwazi kabanzi nge-forex nokwazisisa ngayo ukudlulisa nokuqasheka nokukholwa.

Izikweletu ngingazama ukuzigwema kakhulu.

I-over graft ihluke kanjani phakathi kwamabhange ahlukahlukene.

Kudingakele kakhulu, kuwumthwalo odingakele impela.

Unhlangothi kwenzeka kakhulu esendaweni esemphandleni.

Uyawabhalisa izinto ezihlukahlukene zama-over graft nolwazi oluhlukahlukene.

Uhlala edolobheni elimatasa njenge-London futhi udinga ezinye izimali. Kufaneke ufunde kabanzi ngama-foreign exchange.

Ungafinyelela kalula noma kungakuphi ngokushesha sakudlulisa izinkokhelo eziphansi.

Ziningi kakhulu izinselelo abangabhekana nazo futhi ezingenzeka.

Kubalulekile ukuthola ulwazi nge-UIF nokuthi uyizuza kanjani.

Ikakhulukazi ezindaweni kufinyekela khona intatheli noma ugesi kungase kube nomkhawulo omkhulu.

Ngasizakala kakhulu ngokuthi ngihambe ngiyothola imalimboleko. Okubalulekile kakhulu ukuze bakwazi ukukunika imali ukuqiniseka ukuthi nyanga zonke ukhokha kahle ukuze i-credit score yakho ikhule ukuze nangelinye ilanga uma ukwazi uma ufuna ukuyoboleka usizakale kalula, ngoba ukukhokha ukutshengisa ukuthi uthembekile ukuze uma uzofuna usizo futhi ukwazi ukusizakala. Mina ngasizakala kakhulu ngoba i-credit score yami yayisezingeni eli-right. Futhi bakwazi ukuthi bangiboleke and ngizokwenza isiqiniseko sokuthi nyanga zonke ngiyayikhokha ukuze nangelinye ilanga ngithole usizo.

Izinto ezangikhathaza kakhulu okokuqala ukuthi engabe ngiyakhwalifaya yini ukuthi ngithole isicelo mboleko semali. Owesibili ukuthi i-credit score yami ihamba kanjani? Nanokuthi kuzo zonke iy'ndawo lapho engikweleta khona ngikhokha ngesikhathi yini ukuze igama lami libe sebantwini abakwaziyo ukuthi bathole isicelo swemboleko semali. Yizona zonke izinto ezangikhathaza ezangenza futhi ukuthi ngingabaze kodwa ngoba ngiyazi ukuthi ngumuntu oqinisekayo ukuthi nyanga zonke ngiyakhokha ngesikhathi esifanele nangosuku okufanele ngikhokhe ngaso.

Ukuthatha isikweletu kuyinto ethanda ukuba nzimanyana kakhulu kodwa iyasiza kakhulu. Iyakwazi ukuphesha izinto eziningi ikakhulukazi izinto ezidingakalayo endlini. Mongenayo imali noma inyanga uma ingakapheli. Kubalulekile futhi ukuthi ube nesikweletu empilweni yakho and nokuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyakhokha nyanga zonke ukuze igama lakho libe lihle. Ngiyaziqhenya kakhulu ukuthi ngaba nesibindi sokuthi ngithathe isikeletu futhi ngenze isiqiniseko sokuthi nyanga zonke ngiyakhokha ukuze igama lami libe simeni esihle.